Izinkolelo zakudala singisizile kakhulu, ngenkathi ngisakhula kwakuthiwa ungachameli endleleni ngoba uzomila amathumba umzimba wonke kodwa lokho kwakungasho ukuthi uzomila amathumba mase ngikubheka manje, kwakuyindlela yokusho ukuthi intombazane ayihambi ichama noma kuphi. Nokuthi awudluleli ebhodweni, uma usushada izulu lizona ngosuku lwakho lomshado, lokho kusho ukuthi akumele nje udlele ebhodweni, ibhodwe liyahlonishwa.

Yebo, zikhona izinguquko engizibonayo njengokupheka isipinashi. Kudala isipinashi sasiphekwa senziwe isishebo, sasingafakwa futhi izinongo eziningi kodwa manje isipinashi sesiphekwa sibe yisaladi, sesifakwa o-cheese-i, sifakwe amakhowe, sifakwe amasobho abizwa ngo-cream of mushroom.

Uma kubungazwa, ukudla kwabiwa ngezigodi, ukuthi lokhu kwase esigodini esithile, lokhu kwase sigodini esithile. Uma kungokomndeni, kwabiwa ngokwamakhishi ukuthi lokhu okwakuliphi ikhishi nalokhu okwakuliphi ikhishi, ukuze wonke umuntu ezogcina etholile.

Yebo, izitayela zaphesheya zinethonya ezweni lethu ngesimanga sokuthi iningi labantu sebethanda ukugqokisa kwabantu abaphesheya, bathanda ukufaka izinto ezimfishane eziveza imizimba yabo, ngisho sebeluka emakhanda sebethanda ukwenza izinto ezinemibala eyizinhlobonhlobo.

Yebo, ngiyakholelwa okutheni kumele kuqeqeshwe nabantu abadala abeluleki. Isizathu ingoba abantu abadala bahlezi bambelela entweni esiyedlula noma entweni eyayenzeka kudala, bengakholelwa entweni esuke yenzeka ngaleso sikhathi, kuhle ukuthi baqeqeshwe baziswe ukuthi izinto ziyashintsha shintsha kanjalo nesikhathi.

Ngingenza isiqiniseko sokuthi ngisebenzisa indwangu enemibala egqamile, kungaba mbala ophuzu, obomvu, omhlophe ngoba imvamisa yobuhlalo busetshenziswa amaZulu kunemibala egqamile, lokho kusho ukugqama, kusho ukubaluleka komuntu.

Umndeni wakwaZulu uhlanganyelana nathi uma sihamba uMkhosi Womhlanga, lapho khona izintombi zisuke zisemhlangeni, uMkhosi womama, uMhlanga womama bese kuba uMkhosi wamagaye, lapho khona kusuke kuphelele sonke isizwe samaZulu namadoda.

Kuke kuthi uma kuzoqala imicimbi emakhosini, kuke kuqale kubikelwe amadlozi, aziswe ukuthi kukhona into ezoba khona noma kuzobe kufike nabantu, becele ukuthi umcimbi uhambe kahle, nangempela ngokunjalo kuba njengoba becelile.

Ukudla engikukhumbulayo njengezinkobe namanje engisakudla umphushwa, lapho khona ngisuke ngipheka uphuthu ngilihlanganisa nobhontshisi, kuvuthiswe, kuvuthwa kanye kanye, namanje ngisakudla, obhatata.

Ukulobola. Ukulobola ilapho khona kusuke umuntu wesilisa esezilungele ukugana bese eyahamba eyocela isitsha kubo kwentombi, afike athi ubone imbali enhle egcekeni la la ekhaya, usecela ukuyikha ahambe ayoyitshala ekhaya kubo iyoxhakaza khona. Abakubo kwantombazane bebe sebemvumela, sebemunikeza inani lezinkomo abazifisayo ukuba alobolile ngazo kodwa ube esekhipha imvulamlomo, inqaqa mazinyo, ukwehla esihlahleni bese eyakhipha amalobolo. Emva kwalokho uzobe eseletha izipho ezopha abakubo kwentombazane nentombazane ngosuku lomshado iyobe isikhipha izipho, inikeza abakubo kamfana.

Ngingamubuza ukuthi wake wezwa yini ngendaba yokuthomba? Kungenzeka ukuthi wezwa ngabangani bakhe noma ngabanye bexoxa bese ngimubuza ukuthi babethini? Emva kwalokho bese ngimuyala, uma wukuthi babesho into eyiqiniso, ngingagcizelela entweni ababeyisho bese ngimuyala ukuthi intombazane iziphatha kanjani, ikuphi okungamele , ikuphi okumele akwenze, kumele azigcine kanjani.